Ngiyavuma, kubeka ubunzima bezezimali kubashadakazi ngoba besuke bey'fake ey'kweledini baboleka iy'mali emabhanki ukuze bajabulise abantu kulelo langa elilodwa. Kube leyo mali bezakhela izindlu noma bey'thengela izinto ebay'dingako emshadweni wabo.

Amadlozi adlala indima enkulu emikhosini. Ahlonishwa ngokuphahla, ukuhlabelwa, nokudidiyela umqombothi, ukuze kuphuzwe, kudliwe nenyama kube mnandi.

Indima abadala abayifezayo emasikweni ukuthi babusise ukudla phambi kokuthi kudliwe, ukuthandaza, nokwenza umhlabelo.

Singafundisa indlela izinto zenziwa ngayo ukuze kube lula ukuthi sithole ilimi elisifanele sonke.

Kubaluleke kakhulu ukuvunula esikweni lesiZulu, ukutshengisa or indlela ohamba kuyo empilweni. Njengoba uyitshitshi khona imvunulo oyigqokayo ukukhombisa ukuthi uyitshitshi. Khona imvunulo yabomama, khona imvunulo yobaba, neyama njongo. Leyo mvunulo yonke yenza ukuthi wonke abantu esikweni lethu bayichenye ngabantu abafike bafinyelele ukuthi kube yibo emphakathini. Bazichenya begida, begiya, bakhombe ukuthi amaZulu abay'qhenyako ngamasiko abo.

Ngomqabango wami, ngiqabanga ukuthi seyiphelelwe yisikhathi, nakhona yinto yakudala. Ngoba abantu noma intsha yamanje seyinephimbo lokuyikhulumela ukuthi ifunani nalokhu engakufuni ukuthi kwenzeke ey'mpilweni zabo. Kuyasho lokho ukuthi imishado ehleliwe esikhathini zanamuhla kungenza ukuthi abantu baqhathane namalungelo abo wobuntu.

Bengingathanda ukwazi ukuthi kwenziwani ngale langa elaka-twelve April, ngenkolo yakho. Oh, kudliwa ukudla okunjani ngelanga lakhona? Okay, kugqokiwa iy'mpahla ezinjani? Yini ndaba kwenziwa leli holidi noma ilanga leli kule nkolo lakho?